Ndzi nga langa xichudeni xa le yunivhesiti hikuva xi ta kota ku n'wi byela hi konka hi nkoka wa ku hlaya tibuku leswaku na yena a heta xikolo a kota ku ya eyunivhesiti ku fana na xona.

Mhaka ya Ubuntu yi hi dyondzisa hi nkoka wa ku va hina tanihi vanhu hi fanele hi hloniphana yi tlhela yi hi dyondzisa hi nkoka ya ku ku va hina tanihi vanhu hi fanele hi hanyisana hi hanya swin'we.

Ku ta la kerekeni ya mina swi fana no ta a ndhawini leyi mbilu ya wena a yi lava ku ta mara u nga swi tivi leswaku hi mpelampela ndhawu leyi u fanele u ya eka yona kambe loko se wu fikile eka yona hi laha se u swi vonaka leswaku himpela i khale a wu fanele u tini eka ndhawu leyi.

Hayi a swi onhi nchumu a swi onhi nchumu i ku hi fanekele hi twisisa leswaku sweswiwani swilo se swi cincile ende hi le ka mikarhi yin'wani hi se ni believer leswaku ku va vanhu va va va va engetela swilo swin'wani a swi onhi nchumu eka swakudya leswiwani swi endla leswaku swakudya leswiwani swi nyanya ku nandzika ku tlula hi leswi a swi nandzikisaku xiswona khale.

Yin'wana ya mintlhontlho i ku lahleka ka ririmu xikombiso, loko munhu o tikuma a kha a hanya ndhawu leyi ku vulavulaka ririmi rin'wani a swi nga endla leswaku na yena a tikuma a nga ha vulavuli ngopfu ririmi ra yena kambe a tikuma a kha a tirhisa ririmi ra vanhu lava a kumekaka a kha a hanya na vona eka ndhawu yaleyo.

khale vavasati a va mbala swimbalo leswi swi va ku swi lehile kambe eka masiku lawa eka masiku lama sweswiwani vavasati u ta kuma va mbale swimbalo leswi va ku swi komile swinene swin'wana swa swona mi kuma leswaku swi siya na miri a handle leswi ni pfumelaku leswaku swi cince hi ndlela yeleyo.

Hayi a ndzi yimi na swona minkarhi yin'wani ku ba n'wana a swi endli leswaku a cinca mahanyelo kambe swi endla leswaku a yisa mahlweni a mahanyelo ya lawo ndlela leyi ndzi nga ta ku hi yona leyi yi nga tirhisiwaka ku cinca mahanyelo ya n'wana i ku vulavula na yena hi ku n'wi komba leswi swi nga endlekaka loko a nga hanyi vutomi hi ndlela leyi faneleke.

Holideyi yo sungula i Good friday leyi hi yi tlangelaku hi ku ya ekerekeni hi ya tlangela ku va hosi ya hi na Yeso kreste a vambiwa exihambaneni yin'wani holideyi leyi hi tlangelaku i holideyi ya khisimusi leyi na yona hi yi tlangelaku hi ku ya ekerekeni hi ya tlangela ku velekiwa ka hosi Yesu ka hosi ya hina Yeso kreste.

Ndzi pfumela leswaku a nga a nga ti ku a ri xikombiso xo biha hi mhaka ku a nga n'wi a dakwa a ti rivala wa kota ku ti lawula loko a dakwini na leswaku wa kota ku hanya na vanhu van'wana kahle a nga va rhuketeli loko a dakwini kumbe ku va vula marito mo ka ma nga amukeleki exikarhi ka vanhu.

Ndzi pfumela leswaku a va ha endli hikuva vana vo tala masiku lamawani a va ha tshami na vakokwana wa vona va tshama ngopfu na vatswari va vona ende xin'wana xi endlaku ni pfumela leswaku a va ha endli ku va na masiku lamawani va languti ngopfu ka swa thekinoloji leyi va ku yi ri hi kona ku tlula ku tikuma va kho va tshama na vokokwana wa vona loko va ri na nkarhi lowu va nga ri ku endleni ka nchumu.

Swi languteka hi ndlela yo biha swinene hi ku loko munhu a loveliwini vanhu va langutela leswaku a mbala swimbalo swo kombeta leswaku u hundzeriwile kambe loko munhu a nga mbali swi endla leswaku a languteka hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ngopfu emugangeni.

Vubihi bya vukati byo lange byo byo byo byo pimanisiwa i ku a wu koti ku ti langela munhu loyi wena u lavaku yena kambe ka vukati bya bya rirhandzu u kota ku ti langela munhu u lavaka yena kambe vusaseki i ku va ku langela va la loko va ku pimanisela ka vukati lebyiwani va pimanisa munhu loyi va va ku va kha va swi tiva leswaku u ta kota ku hlayisa muti wa wena u ta kota ku ku khoma kahle na wena a ku hlonipha hi mikarhi hinkwayo kambe eka bya rirhandzu u nga kuma leswaku munhu wa n'wi rhandza kambe a nga koti ku va a hlayisa muti wa wena hi ndlela leyi faneleke.

Loko ku ri ku love n'wanuna munhu loyi a va ku a languteliwe leswaku a mbala swiambalo swo rila i n'wasati loyi ku va ku ri nsati wa yena u ta swi mbala for nkarhi wo ringana tin'hweti tinharhu a ndzhaku ka a ndzhaku ka tin'hweti tinharhu a nga kota ku swi hluvula swiambalo sweswo swo rilisa.

Ndzi nga yi seketela hi ku vula leswaku masiku lamawani a swa ha ri na nkoka leswaku i nga yisa vana etintshaveni tanihileswi mfumu u nga ta na ndlela yintshwa leyi ku nga ku yisa vana exibedhlele kumbe eka dokodela leyi ndlela leyiwani yi va ku yi hlayisekini ku tlula yo yisa vana etintshaveni hikuva yo yisa vana eka dokotela yi va yi hlayisekini hikuva ku va ku ku va ku ri na ku va ku kho ku tirha munhu loyi a nga na vuswikoti munhu loyi a nga swi dyondzela a nga sure a a nga na vutivi bya swilo leswi a swi endlaku ku tlula hi ku va yisa etintshaveni.

Ndzi pfumelelana na yona hikuva ndzi pfumela leswaku mhaka yo vavasati a va fanelangi hikuva veka swiyimo swa vurhangeri i mhaka ya khale ndzi pfumela leswaku eka nkarhi wa sweswi vavasati na vona va fanerile ku va eka swiyimo leswi swi va ku swi ri swa vurhangeri kumbe swiyimo swe le henhla loko swi ta eka mfumo.

Ina ndzi swi vona swi olova hikuva ndzi pfumela ku loko koze ku va na vanhu va tinxaka to hambanahambana swi komba ku ndhawu yaleyo ku ri munhu a kuma ntirho a hi swilo swo tika ku fika kwalano ku fana na loko mu kuma ku ka khamphani ku tele ngopfu vanhu va rixaka rin'we leswi vulaku ku ku kuma ntirho eka khampani kumbe eka ndhawu yaleyo swi va swi nga olovangi ngopfu ku fana na loko ku ri na tinxaka to hambanahambana laha na wena u swi tivaku loko ku ri tixaka letiwani ti hambanahambanini na wena swi nga ku olovela leswaku u tikuma u kume ntirho eka khampani kumbe eka ndhawu yaleyo.

E-e ndzi pfumela leswaku munhu loko a fini a nga ha ri na nkucetelo ka leswi va ku swi ri karhi swi endleka laha emisaveni tanihiloko nkarhi wa yena wa ku va a ri karhi a hanya la misaveni u va a wu hundzile so ndzi pfumela leswaku loko munhu o ze a hundza eka leyi misava ku ri a endla nkucetelo eka swiboho kumbe leswi va ku swi ri karhi swi endleka la emisaveni leyi swi va swi nga ri swilo leswi kotekaku.

Ndzi pfumela leswaku buku leyiwani yi ta ndzi pfuna swinene leswaku ndzi kota ku ndlandlamuxa xikili xa mina loko swi ta eka timhaka to sweka na leswaku ndzi ta kota no yi khoma kahle hikuva yi ta va yi ri buku leyi va ku yi ri karhi yini ni pfuna na loko nkarhi wu wu fika wa ku ndzi yi hundzisela eka vana va mina ndzi ta endla tano ndzi ta switsundzuka leswaku buku leyiwani ndzi fanele ndzi yi hundzisela emahlweni loko ndzi ri karhi ndzi yi tirhisa minkarhi hinkwayo ndzi ta ndzi ta endla leswaku ndzi swi tekela enhlokweni na leswaku buku leyi i ya nkoka hikuva i ndzhaka leyi yi nga siyiwa hi vakokwani wa mina.

Vo tala a va ha yi tekeli enhlokweni mhaka ya xintu kumbe swidyondziso swa le makaya ya vona hikuva loko ho languta mambalelo ya vona vo tala a hi mambalelo lama kuma ma ri karhi makomba ku hlonipha u nge mbali xilo xo koma swinene ivi u ri karhi u huma kaya hi xona u ya edorobeni hi xona hi ku ya hi mina ndzi vona swi ri swi leswi swi va ku swi nga ha tshamisekangi swinene kambe ku na lava van'wani va ha swi landzelelaku leswa xintu hikuva mi ta va kuma va mbarile hi ndlela leyi hloniphekeke na hi ndlela leyi yi kombetaku leswaku laha va humaku kona va huma emutini lowu ku ka ha landzeleliwaku swa midyondziso ya xikhale na swa xintu.

Loko ho languta calendar ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku na siku leri ku va ku ri karhi ku tlangeliwa siku ra vaxisati ku nga nine August eka lembe rin'wani na rin'wani hi kumeka hi ri karhi hi tlangela siku ra ra vaxisati hi ku va tsundzuka hikwalaho ka leswi va nga hoxa xiave hikuva va ya va ya toyatoya va kombisa ku vilela leswaku va lava leswaku ku va na ntshunxeko kumbe ku va na ku ringana etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga.

Swi pfuna ku hi tiva leswaku timitso ta hina ti suka kwihi na leswaku vatswari va hina vokokwa wa hina vakokwakokwa wa hina va suka kwihi vona hikuva loko ho languta vakokwa wa hina va suka kule swinene se swivongo leswiwani na mavito lamawani hi va ku hi ri karhi hi nyikiwa wona swi va swi ri karhi swi endla leswaku hi tiva leswaku hi huma kwihi tanihi rixaka.

E-e a ti na vuhlayiseki hikuva ku tala tindhawu letiwani ku va ku ri tindhawu leti ti va ku ti nga ri ku enawini leswaku vanhu va nga tshama eka tona ko va ku vanhu va va ya tshama ka tona hikuva va va va ri karhi va lava ndhawu leyi va nga tshamaka ka yona va nga ri ku humeseli ka mali.

I swikolo swi kona swinene ematikoxikaya mo tala hikuva xikombiso ku laha ni humaka kona ku na swikolo swo ringana swinharhu eka matiko lama ma ni rhandzeleka eka wona ku na swikolo swo fika swinharhu na le ka kumbe four.

Ndzi pfumela leswaku munhu fanele ku byela munhu loyi a va ka a ri na yena leswaku a dya a nge se sungula ku dya leswaku a titwa a amukelekini na yena leswaku a nga dya na hi ku vhela munhu a n'wi nyiketa mati ma ku hlamba mavoko leswaku a swi tiva leswaku i nkarhi wo dya.

Ti endla leswaku hi kumeka hi ri karhi hi nga rivali ndhavuko wa hina na laha hi humaku kona tanihi Vatsonga.

Vuyimbeleri bya ndhavuko byi endla leswaku tanihi Vatsonga hi tiva ndhavuko wa hina tanihi Vatsonga byi tlhela byi endla leswaku tanihi Vatsonga hi kota ku hanya swin'we hi hlangana loko ku ri na ti-festival to fana na ta vunanga kumbe vuyimbeleri bya Xitsonga.

A ndzi ta katsa swakudya swo fana na tihove hikuva tihove i swakudya leswi nandzihaku swinene swi nandziha ngopfu ende swi ta tlhela swi endla leswaku tani na swi ta tlhela swi endla leswaku na vana lavatsongo lava va nga tiviki nchumu hi swakudya swa ndhavuko va dyondza hi swakudya swa ndhavuko na leswaku swakudya swa ndhavuko i swakudya swo nandziha swinene na swakudya leswi swi tlhelaku swi va swi ri na rihanyo lerinene tanihileswi swi nga swakudya leswi nga talangiki swilo swa mafurha.

Xiyimo xa vugevenga xi kumeka xi ri ehenhla swinene tanihileswi mi kuma ku ka minkarhi yin'wani vanhu a ku na mintirho laha etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga, so vanhu van'wani va tikuma va tsutsumele eka vugevenga leswaku va kota ku ti hanyisa leswi swi va ku swi nga tshamisekanga.

I holideyi ya khisimusi leyi hi yi kumaku ku ri karhi ku tlangiwa ku tlangela ku velekiwa ka hosi Yeso laha vanhu va talaku ku hlangana tanihi hi hi maxaka na mindyangu yo hambanahambana va ri karhi va tlangela siku leriwani.

Swi endla leswaku vatukulu kumbe vana lavatsonga lavatsongo va tiva laha va humaka kona hikuva van'wani vanhu lavakulukulu lava nga sungula na xivongo va nga ha ri kona kambe loko ku ri na clan name swi endla leswaku va kota ku tiva leswaku xivongo xa vona xi sukela kwihi.

I swakudya swa tihove hikuva i swakudya leswi swi nga olova ku swi endla ende i swakudya leswi swi kumekaka swi ri karhi ri swi nandziha swinene leswi vanhu vo tala va kumeka ku va va va ri karhi va swi tsakela loko u kuma ku u va swekela swona.

I swakudya swo fana na xigugu na tihove ngopfungopfu hikuva i swakudya leswi swi nandzihaku ende i swakudya leswi swi nga olova ku swi ku swi endla ende i swakudya leswi vanhu vo tala na vona va kumekaku va karhi va rhandza ngopfu swona tanihi vayeni.

Ndzi ta n'wi lulamisela tihove hikuva tihove a ti teki nkarhi wo leha ngopfu ku ti lulamisa na miroho ya Xitsonga kumbe miroho yo kandzeliwa leyi na yona yi nga tekiki nkarhi wo leha ku yi lulamisa.

Ina ndzi vona va rhangela kahle hikuva loko ho languta xikombiso premier wa xifundza xa le fundzhankulu xa Limpopo i wa xisati loyi a nge le ku fambiseni ka swilo hi ndlela ya kahle ku tlula na vavanuna van'wani lava va ri karhi va rhangela eka tin'wani ti-province or swifundzakulu.